Mo setsong sa batswana re apara diaparo tsa setso tse di supang boitshupo jwa rona le bošwa jwa rona. Mo banneng seno se akaretsa dihempe tse di dirilweng ka dikatiso tsa aforika kgotsa diaparo tsa setso tse di bonolo tse di nang le seriti. Fa basadi gantsi ba apara mesese kgotsa di sekete tse di dirilweng ka le sela le mebalabala jaaka seshweshwe, mme di kopantshwe le dituku. Diaparo tseno gantsi di aparwa ka nako ya tiragalo tse di kgethegileng tse di jaaka manyalo, meletlo ya setso kgotsa meletlo kgotsa meletlo ya setso.

Ee, ke dumela gore moaparo wa setso ruri o ka aparwa ka ditiragalong tse di tumileng jaaka di conference. Ke tsela e e maatla ya go emela le go keteka ngwao wa me ka boikgantsho. Diaparo tsa setso di bontsha boitshupo, tlotlo ya bošwa, mme ebile di ka dira dipolelo tse di nonofileng ka go farologana. Fa fela seaparo se le matsetseleko, se le maphatsiphatsi ebile se tshwanela tiragalo eo. Ke akanya gore se oketsa boleng le go nna se se kgethegileng mo lefelong lengwe le lengwe le le tlwaelegileng.

Ke akanya gore mosese wa leteisi ke mongwe wa mesese e mentle thata ya basadi ba setso. Di pattern-e tse di phatsimang tse di le mebalabala le ditlhamo tse di raneng di tlhomile tota ebile di ikeketsa setso sa rona ka tsela e e matlhagatlhaga, e e maphatsiphatsi ebile e e dirisiwang ka tsela tse di farologaneng. E aparwa ka nako ya ditiragalo tse di kgethegileng le meletlo mme e dira gore basadi ba ikutlwe ba le motlotlo ebile ba golagane le bošwa jwa bone. Tsela e e elelang ka yone le di khurumelo tsa tlhogo tse di tsamaelanang le yone, le tsone di oketsa bontle jwa yone le go nna e e kgethegileng.

Diaparo tsa basadi tsa setso jaaka tsa ma-Zulu kgotsa ma-Xhosa. Di ne di tlhamilweng go ya ka mekgwa ya setso le tlelaemete ya nako eo. E ne e seka fashion-e kgotsa mekgwa ya segompieno, mme e ne e le ka boitshupo, maemo le ngwao. Mo bokaong jo go bontsha dikarolo dingwe tsa mmele gone go sa bone go sa tshwanela, go ne go tlwaelegile ebile go amogelwa. Le fa go ntse jalo, setšhaba sa gompieno se fetogile mme batho ba ka nna ba leba mekgwa eno ya setso ka tsela e e farologaneng. Segolobogolo mo mafelong a botlhe kgotsa a a tlwaelegileng.

Fashion-e, diaparo, mabenyane le mekgabiso di na le seabe se segolo mo go tlhagisong ga setso sa motho. Di bontsha dingwao, ditumelo, mekgwa tota le maemo mo setšhabeng. Ka sekai, diaparo tsa setso gantsi di bontsha setso sa motho, morafe, di-pattern-e di ka nna di le bokao jwa ditshwantsho jo bo jaaka go emela kagiso, bogosi kgotsa khutsafalo. Dipenyane le mekgabiso e e tshwanang le dipheta, dikhorumelo tsa tlhogo kgotsa dipente tsa mmele le tsone di dirisiwa mo meletlong ya setso go bontsha bontle tlotlo kgotsa ditumelo tsa semoya.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyalwa, o tshwanetse go apara diaparo tse di fitlhang mmele wa gagwe, a apare le dituku go bontsha gore o nyetswe mme gape o tlhompa monna wa gagwe. Mme ga a tshwanela gore a bontshe mmele wa gagwe ko banneng ba bangwe gonne fa a nyetswe.

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dirwa ka matlalo a di pudi kgotsa a dinku, gape di diriwa ka masela. Di bontsha ngwao wa setso mme di bontsha le gore setso se ga se sa rona re se tsaya kwa bathong ba ba nnileng teng pele rona re tshela.

Ke akanya gore diaparo tsa basadi tshwanetse e nne diaparo tse di fitlhang mebele ya rona, e seng fela le ka setso fela le ka maemo a re tshelang ka ona mo aforika borwa. Gonne mo nakong ya segompieno re phela le batho ba ba sa re boneng jaaka basetsana, batsadi kgotsa bana fela ba ba bannye. Re phela le batho ba re bonang jaaka batho ba ka rekisang mebele ya bona, mme se oketsa di chance tsa gago gore o utswitswe mme o isiwe ko dinageng tse dingwe. Ke ka fa Ke re basadi ba tshwanetse go apara ka tsela e e bontshang tlhompo le lerato.